Dikgang tse di seng boammaaruri, di ama batho ba le bantsi. Mme mo bathong ba ba bokoa jaaka bagodi, kgotsa ba ba sa kgoneng go tsena mo di khomphutareng. Phelelo e ka nna maswe le go feta, tlhokego ya madi le tlhagafalo ya thekenoloji. Bagodi le batho ba ba sa kgoneng go dirisa dikhomputara kgotsa ditlakabelo tsa thekenoloji, ba ka se kgone go tlhatlhoba boammaaruri jwa dikgang. Tshosomoso ya maikutlo le kutlobotlhoko, bagodi le batho ba bangwe ba ba sa kgoneng go itsheka-tsheka dikgang, ba ka tshwenyega ba tshoga kgotsa ba ferekana fa ba utlwa dikgang tse di tshosang kgotsa di senyang tsholofelo. Ka kakaretso dikgang tse di seng boammaaruri di ka senya botsogo jwa maikutlo le tshepo ya batho ba ba bokoa, mme ba sa kgone go iphemela. Go botlhokwa thata gore maloko a ba lelapa badiri ba tsa botsogo le ba ba tlhokomelang bagodi ba ba thuse go lemoga dikgang tsa boammaaruri le tsa maaka.

Go ya ka pono ya me, diteng tsa thelebišhene di ka thusa setšhaba ka tsela e siameng, mme gape di ka tsweledisa dikgopolo tse di sa siamang gotlhe go ikaegile ka mofuta wa diteng, le tsela e di dirisiwang ka teng. Fa di thusa setšhaba ka tsela e e siameng, tlhagiso le thuto mananeo a rutang ka botsogo, temo, ditshwanelo tsa botho, le boitshwaro. A ka godisa kitso mo bathong, boithabiso jo bo siameng. Thelebišhene e ka fokotsa bodutu mo malapeng, e tlisa boitumelo, le botsalano fa ba lelapa ba le mmogo. Fa e tsweleledisa dikgopolo tse di sa siamang go tswala batho mo lefatsheng la boammaaruri, fa maloko a lelapa ba lebeletse thelebišhene fela, ba sa dire tirisano le ba bangwe kgotsa tiro ya mmeleng ba tsenwa ke bodutu jo bo boteng, go tsenyetsa dikakanyo tse di sa siamang. Mananeo a mangwe a tletse ditshupetso, boitshwaro jo bo sa siamang, kgokgontsho ya bong, kgotsa boitshwaro jo bo senyang. Di ama maikutlo le maitshwaro segolobogolo mo banneng le bašwa.

Mmino le di-video tsa mmino di fetotse boitlosomo, boitlosobodutu ka boikgethelo jo bo oketsegileng ka ntlha ya di-video tsa mmino tse di neng di tlhagisiwa mo meletlong ya dikarolo tse di farologaneng, le mo di foromeng tsa digital e leng YouTube, TikTok, Instagram. Batho ba na le monyetla o oketsegileng wa go iponela mmino le di-video tse ba di ratang fa ba batla ka nako nngwe le nngwe le kwa ntle ga melelwane ya setso ya dikarolo tsa mmalwa fela. Go amogeselega ga mmino wa lefatshe lotlhe, ka di-video tsa mmino tse di anamisiwang mo mekgatlhong ya di dijithale. Batho ba kgona go itse go ithuta le go ka mefuta ya mmino e e farologaneng ya mo dinageng tse dingwe. Seno se fetotse tsela ya go bona mmino jaaka boitlosobodutu jwa bosetšhaba go nna boitlosobodutu jwa lefatshe ka bophara.

Metshameko ya tshedimosetso e e gatisitsweng e na le di nonofo tsa go tshegetsa boammaaruri. Go dira tshedimosetso e e tlhaloganyesegang le go tshwaraganya ditlhogo tse di farologaneng tsa babadi. Makao a yone a akaretsa dikgatiso tse di tlale tletseng, dikgang, dibuka tsa thuto, makwalo a semmuso, le diphatlhalatso tsa puso. Tsotlhe tse di dirang go tsweletsa kitso, boitshwaro le kutlwisiso mo setšhabeng. Diphatlhalatso tsa puso le dikgogakano di gatisiwa go abela setšhaba di ditlhotlhomiso tsa semmuso, melao, melaotheo, le dikgopolo tse di tlhokegang mo bathong. Di dira gore tshedimosetso e amogelwe ke botlhe ka molao le ka tsela e tlhamaletseng.

Fa Wi-Fi e kgaoganngwa batho ba ba itekanetseng mo inthaneteng ba palelwa ke go dirisa ditirelo tse di tlhokang inthanete jaaka thulaganyo ya tiro, dipuisano tsa video, thuto ya kwa godimo le go tsamaisa dikgwebo tsa digital. Wi-Fi e tshwanetse go nna le motlakase o tseneletseng go dira sentle. Fa motlakase o kgaoganngwa di-router, di-modem, tse dingwe tse di amegang go dira Wi-Fi di tla emisa go dira. Mme go tla nna le kgaogano ya konokono ya inthanete. Go se nne le Wi-Fi go ka ama dikakanyo tsa go tsamaisa tshedimosetso ka potlako, le ka tsholofelo. Mme seo se ama botsogo jwa ditshedimosetso mo di projekeng le mo metsweding ya tshedimosetso, go dirisa mekgwa ya motlakase ya go tshegetsa generator go dirisa generator-a go tsweletsa motlakase mo malapeng kgotsa mo dikantorong go thusa go tsweletsa tiriso tiragatso ya Wi-Fi fa motlakase o kgaoganngwe wa ka nako e telele.

Mokgwa wa go dirisa AI go tshegetsa dipuo tsa bosetšhaba, go dira ditshedimosetso le tsa dipuo ka jithithale. AI e ka go thusa ka go le go tshwara dipuo tsa setso mo mekgweng ya dijithale ka go dira dipuo, tse di sa bonaleng sentle kgotsa tse di sa tshegetsang thata ka didiriswa tsa AI tse di jaaka speech recognition, go lemoga puo ka modumo, machine translation-e, phetolo ya puo le natural language processing. Go tlhaloganya le go dirisa puo ya tlhago. Go dira lefoko la Setswana, Sesotho, seZulu le tse dingwe tse di tlhalosang botoka mo dikhomputareng. Go tshegetsa boitshwarelo le setso ka mananeo a AI, go tlhatlhoba le go tsweletsa dipuo ka thulaganyo ya AI, go tsamaisa botsogo jwa dipuo ka mekgwa ya digital-e. Mekgwa e mengwe ya go tshegetsa dipuo tsa thekenoloji le AI mananeo a thuto ya dipuo ya AI mobile Apps tsa dipuo tsa setso di tshegetso tsa dipuo mo mekgweng ya dikhomputara le di-website-e.